Ditlamelwana tse di go tlamelwang bagodi ka tsone mo tikologong ya rona ke wheelchair kapa o ka tsa bagodi ba o a baisa ko lefelong la bona.

Ee, bagodi nna ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone ka gonne o kgona go tsaya motho e le mogodi a go dula ko dintlong tsa bagodi a ba a sa bone tlhokomelo e e tseneletseng, kapa yone e tsepameng e tshwanang le ya mo le lapeng.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba ba ka lebelelang mo setsong le go tlhokomela batsofe, batsofe o kgona go ba tsaya o ba isa ko ntlong tsa batho ba ba godileng ba go tlhokomelwa teng.

Fa o na le maitseo le gore o reetsa melawana ya setso o kgona le go na le maikutlo a mantle, kgatlhanong le go tlhokomela batsofe.

Ee, go ya ka ditso di le dintsi lelapa la setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe, tshwanetse dilo tse di ka thusang batsofe gore ba seke ba dula fela mmele wa bone o kgone go dula of itekanetse ka nako tsotlhe.

Mo tikologong ya me dilo tse di tlamelwang bagodi ke di-wheelchair ditilo, gore bagodi ba kgone ba thusege le bone.

Go malapa a le mantsi a setseng ke bone ba setse ba ba file ditirelo di le dintsi tsa bagodi tse di ba tlhokomelang, mme ditirelo tse o di a duelwa ba ba fa ditlhako, ba ba fa ditilo, ba fa di-wheelchair.

Ke akanya gore go ntle gore puso gone jaanong e tlhokomela batsofe, ga ke bone go na le bothata ba go e ka tokafadiwa ka gore ba bona madi a bone a bogodi.

Ke akanya gore pension e puso e fang batsofe go ba tlhokomele ka yone, go na le batsofe ba ba senang maikarabelo fa go tla mo ditšheleteng tsa bone tsa pension.

Ee, go simolola pele o dira kopo ya pension-e ya go tlhokomela batsofe le go e amogela o tsaya dipampiri tsa gago jaaka lekwaloitshupo la gago le la mogodi o a go mo kwadisetsang tšhelete ya motlhokomedi, o tsamaya o ya ko SASSA, SASSA e itlha e ntsha foromo ga o sena go ntsha foromo e busetsa ko ngakeng ngaka itlhela gore mogodi o o ga a sana a kgona go ka itirela sengwe le sengwe. O a e tsaya o e buisetsa gape ko SASSA, SASSA itlha e tsenya mo dikhomputareng ga e sena e tsenya mo dikhomputareng ke gone o tla bonang karabo ya gore a ke ka o a letlelesega o ka kgona go amogela madi ao a mo tlhokomedi.

Ga ke bone e le molato kapa e ama ba lelapa la batlhokomedi, ka gore tšhelete eo ya pension e ka thusa mabaka a rileng mo le lapeng.

Motho simolola go amogela madi a na le dingwaga di le sixty a pension.

Go ya ka monagano wa me le tsitsinyo ya me ke nagana gore ba ka tlisetswa koloi ka ya sepetlele gongwe ga bedi kana ga rraago ka beke, go thusa ba ba sa kgoneng go ya kgotsa gone go fitlhelela dipetlele.

Batho ba ba tsofetseng ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele go ya ka go nagana ga ka kana gone ka tsietsinyo, ba ka tlisetsa dikoloi tsa sepetlele gangwe ka beke kgotsa ba balwa ya nna palo e rileng gwa tla ma home based care a berekang kwa dipetlele a kgona go ba tlisetsa melemo ya bone le dipilisi.

Mo ke dulang teng ga go kgakala gore re ka bona ditlamelo le ditirelo tsa pholo.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki di fitlhe le kwa mekhukhung, ka gore nako tse dingwe mekhukhu e dula kgakala le ditirelo.

Malwetse a o ka bonang kalafi ya teng kwa tleliniking ke malwetse a tshwanang jaaka kgatelelo ya madi, kana yone TB o ka fitlhela dipilisi kana melemo ko tleliniking.

Go ya ka nna ditleliniki tsa magaeng di kgakala tota, mme fa go le kgakala tota selo se se amang baagi, o ka fitlhela motho o tshwanetse a ye ko tleliniking a lwala a bo a tlhokofala pele ga a ka tsena ko tleliniking a sa kry-a thuso ka nako.

Fa o sena melemo kwa tleliniking man-nurse ba go kwalela lekwalo la gore o tsamaye o ye go reka melemo eo gore o kgone go bona thuso.

Go le gantsi batho ba ba yang ko ditleliniking ba tshaba gore ga ba sena ba tsena ko ditleliniking ba ka ba tsaya ba ba romela ko dipetleleng.

o simolola o tsena ko tleliniking ba simolola pele ka go thusa balwetse ba ba tlileng pele gore ba kgone go fitlhelela thuso ka bonako.

Mo motseng wa rona tleliniki ya rona e bereka bosigo botlhe e thusa baimana, jaaka nna ke kile ka ya kwa tleliniking bosigo ke tlhoka thuso ke leng boimana ke fitlhile ka kry-a dipilisi ka kry-a sengwe le sengwe go fitlhelela tokolola ka tla gae.

Go tokafatsa bolwetse jwa ka sukiri le kgatelelo ya madi kwa godimo o tshwanetse go ya ko tleliniking, ga ba sena go bona o na le bolwetse o simolole o nwe dipilisi ka nako.

Ditsela tse dintsi tse di ka motho a di tsayang kgotsa a di dira gore a kgone go laola kgotsa gone go thibela malwetse a jaaka a sukiri le kgatelelo ya madi ko godimo, kgatelelo e e kwa godimo ya madi o ka ithekela ka go sa nagane thata kgotsa yone sukiri o sa je dijo thata tse di tletseng sukiri.